Usomatekisi wethu esasigibele kuye waphazanyiswa omunye umshayeli ngokuthi angene ngaphambi kwetekisi kasomatekisi wethu, base beyaxabana. Ngulona omunye umshayeli owayenephutha.

Abawulandeli ngempela umthetho womgwaqo ngoba basuke begijimisa imali.

Langishiya ibhasi, kwamele ukuthi ngikhiphe enye imali ngiyogibela itekisi.

Ngikhetha inkampani enomlando omuhle, engavamile ukuba nezingozi, futhi amabhasi akhona aphephile.

Ukudla engithanda ukukupakisha uma ngihamba uhambo olude, inyama efohlozelayo yenkukhu, namadombolo, nodilinki.

Ukucela u-lift kulaba engisebenza nabo emsebenzini.

Abashayeli bamabhasi basuke befuna ukukhushulelwa imali yeholo.

Baphathi, uma nengeza imali enye ngaphezu kwale yethikithi ningazuza uma abantu bezosebenzisa i-Wi-Fi ebhasini.

Mshayeli, ngicela ukuthi ungiphe imali yokuthi ngigibele itekisi enye, eya le, la usudlule nami khona. Ngisize bandla. Ngikhathele, ngibuya emsebenzini.

Ukuthi bashayela kahle becophelela, futhi abashayeli bephuzile.

Ukuthi ngoba ayashesha wona, asheshe afike la uya khona.

Kungani kungandiswa izitimela, ukuze kulungiswe le nkinga yokugcwala kwezitimela?

Ngingafonela amaphoyisa ngokushesha.

Cha, angeke ngisaqhubeka ukuthenga imoto ngoba angeke ngikhone ukukhokhela u-petrol, uyadula.

Hhawu mngani wami, ngihlangane nomunye umuntu engingamazi esitimeleni wangixoxela ngobuhlungu asedlule kubo, bokuthi isihlobo sakhe sangenelwa zikhukhula. Kwakhukhuleka yonke into, impahla, kwaze kwadlula nelinye ilunga lomndeni.

Ukuthi la matekisi esiwagibelayo awekho emgangathweni okahle, ahamba ephuka nasendleleni. Sekufuneke nehle-ke, nigibele, nilinde enye itekisi nigibele yona ngoba uyalinda isikhathi eside, bese ufika ledi-ke emsebenzini.

I-Big Bird, eseMidrand ngoba ayigcwali kakhulu.

Ukuthi, uma betholakala baboshwe, baphucwe namalayinsense.

Ngizizwa kabuhlungu kabi ngoba vele intuthuko ihamba kancane emphakathini, abasiboni sibalulekile.

Ukuthi ibhasi ikahle ngoba ngihlala kamnandi ngikhululekile, futhi abashayeli bamabhasi ngiyabathemba. Bashayela ngokukhulu ukucophelela, nokuphepha.

Eqinisweni bahlala bexabana njalo, bebanga imizila ngenxa yomona wemali. Nabashayeli ababaphathi kahle, ngoba babaholela imali encane.

Awu mngani wami, ungakhathazeki. Amatekisi akahle kakhulu futhi aphephile, futhi uyofika ngesikhathi lapho uya khona.

Ukuntshontshwa kwamakhebuli. Kufanele kubekwe abantu abahlala beqaphile, bababambe la bantu abatshontsha amakhebuli.

Ngicela ukubuza ukuthi kuyakhokhelwa yini lokuhlolwa kwamatekisi, nokuthi azohlolelwa kuphi, futhi bazoyeka yini osomatekisi ukuhamba ngamatekisi angekho esimeni esikahle?